Uye usike inkomo uyixhele, ugqiba kwakho uyixhela inkomo uyisike ibe sizawuyibiza ngokuthi ibe kancinci kancinci, uyisike ibe ziipisi. Xa sowugqibile ukuyisika ibe ziipisi uye uyilindise ngaphandle ukuze yome. Kuba kuhle ke uma uyilindisa uyibeke phandle kwindlu okanye phezu kwendlu uma kukho ilanga lenzele yome. Ukoma kwayo uyakwazi uyilindisa ke ixesha masithi ukuya kwiimini ezine ukuya kwiimini ezintlanu.

Ukulima , ndingathi ukulima kuhle kakhulu kuba kuye kubekho le nto yokuthi silambe singumndeni kube kodwa iyadi lena yasendlini inkulu. Ubunolima phana amathanga, ulime kunye nokutya ukuze ulale utyile. Kubaluleke kakhulu ke ukulima kuba uyavuma utye oko okulimileyo kwaye uyakwazi nokuphatha ukutya kwasemsebenzini.

Ukunqongophala kwamanzi kunegalelo elikhulu kakhulu kuba izityalo ziyafa, ushishini alenzi mali. Akuvuneki kuba izityalo ziya tshabalala.

Uba umdiza weswekile unyuke kakhulu ngokungaqondakaliyo, mna owam umdiza ndizawuzama kubekho iinto ezenzekayo ukuthi ndifumane umathiriyeli ozawundenza ukuthi ndimthengise umdiza ngexabiso elifikelelekayo ebantwini abantsundu.

Ndingazifaka eplastikini, iimbotyi ndingazifaka eplastikini okanye ndizifake endaweni engazubakho moya kuzo kanjengeekhonteyina. Then ke ngoku into endinoyenza kuyifaka ke ngoku efrijini zibe zifrize zibe ngumkhenkce phana. Zingalasta futhi zihlale ixesha elide.

Iidyunivesithi neekholeji zimnceda ngokuthi zimnike umntu isakhono sokuthi uyenze le nto. Uyayifunda ibe sencwadini uyibhale kodwa kubekho ixesha lokuba khawuyoyenza ke ngoku ngokuthi uyibambe ngesandla. Uvune, usebenze usebenzise isakhono esi onikwe sona sencwadi benifunda ngayo.

Iigalikhi, izityalo nje esizibiza ngamakhaphetshu, imifino.

oluninzi bajongane kunye , bajongane kunye nempilo le yezi nkomo. Kunganceda kakhulu.

Izinto endinoqala ndizenze kubathengela iimpahla zosebenza kwaye iimpahla zosebenza ezifudumeleyo. Kunye ke ndizame ndlela zonke ukuthi ndizise abantu abasuka ezibhedlele bazokroba impilo yabaqeshi, yabaqeshwa ndizama ukutsho.

Omhle lowo kunye nokhwazayo ukuze ufumane , ufumane ii-ideas iinkcukacha nakwabanye abantu aba-more than experienced than wena lo uneminyaka emiqela nje usafikile. Ndingathi ngumbono omhle kakhulu lowo, kwaye uza kukhulisa nawe ukuthi ube nee-ideas zokuthi uye phambili as umfama.

Le nyama siyixhela ngeMiqgibelo. Inyama siyixhela ngeMiqgibelo apho bonke abathengi i-most yabo, abaningi babo, abanintsi babo bazawube bekhona kuba bengayanga abanye emisebenzini.

Lungakhulu kakhulu uqoqosho. Kuba abanye abantu okanye abantu abaninzi bazawukwenza ukuthi bajongane nokuthi bayalima, ukutya bakufumana ekulimeni. Kwalapha endlini ngaphandle kokuba bathathe iimali zabo bazise ezivenkileni. Kwaye abantu ke abaningi bangatyala izityalo zabo bagqibe bazithengise. So uphuhliso lungalunintsi kakhulu.

Emasimini ulime kangangoko khona ukuze uma imo yezulu inetha uyazi ukuthi izityalo zakho noko ziyakhona ukuthi zikhule ngaphandle kokuthi wena uzixheshe okanye uxheshe izityalo zakho. Kuba uyawuze uzibone sowulima ngendlela engeyiyo, izityalo zingakhuli.

umoya, yenziwa ngokuba zona iimbotyi azifumani moya. Kwaye umoya angadala iingxaki kwiimbotyi wokuthi zikhawuleze zibe yingxaki, zikhawuleze zibole.

Into ebanga kube nzima kakhulu ukuvuna kukuba imozulu ibambi kakhulu, apho ke umlimi uye angasebenzi ngendlela eyiyo kuba kukho le mozulu emxheshayo ukuthi makakhawuleze agqibe ngoku ahambe kuba kuyanetha. Imvula mayinetha kumele ube sowugqibile uvuna, ukulima, yenzele iintyatyambo okanye izityalo zakho zikhone ufumana amanzi kwaye zikhone ukuthi ziphefumle kwaye zikhule.